Ukuvuna izimbali ngesandla kugcwele kakhulu ekucopheleleni okukhulu ukugwema ukulimala kwamacembe, iziqu noma emahlumeleni, isimanje sezimbali sibaluleke kakhulu ngakho noma ikuphi ukufihla noma ukulimala kunganciphisa kakhulu inani lomkhiqizo. Abavuni bavame ukusebenzisa amathuluzi akhethekile anjengamasikela abukhali ukuze benze ukusika okuhlanzekile nokunembile, umehluko omkhulu kuncike kakhulu ekubuthakathakeni komkhiqizo nezidingo zawo zesimanje. Okufaka isandla ekuphathweni okucophelelile, isikhathi esinembile kanye nezinqubo ezithile ezibekwe endaweni lapho kuvunwa khona izimbali.

Amasu engingawasebenzisa ukuze ngixhumane nezici zephakeji ezilungele imvelo kubathengi, ngingagwema ulimi oluyinkimbinkimbi, ngingasebenzisi amagama abuchwepheshe kakhulu noma unesayensi. Ngingasebenzisa amaphuzu acacile amafushane noma afinqiwe, ngibonisa inzuzo kubathengi ngichaze ukuthi ukupakisha okulungele imvelo kumzuzisa kanjani umthengi ngaphandle kokusiza iplanethi. Isibonelo, ukupakisha kwethu okwenziwe nezinto ezigaywe kabusha kusiza ukugcina imvelo ihlanzekile yezingane zabo, ngingagcizelela ukuphepha nokulondeka, ngiphinde ngisebenzise izindlela zokuxhumana eziningi kuma-social media, lwebhusayithi, noma bhulogi ezitolo.

Yebo, kufanele kube nemincele yokuthi izilwane ezisebenzayo zingathwala malini noma zingasebenza isikhathi esingakanani, impilo nenhlalakahle yezilwane ezingaphansi kwemincele yokusebenza, noma zithwale umthwalo osindayo kakhulu, zingagula, zilimale, noma zife. Njengezilwane eziphilayo zinezidingo eziyisisekelo zokudla, amanzi wokuphumula nendawo yokuhlala evikelekile, ukusebenza ngokweqile kungaziphuca lezi zidingo, kuholele ekukhathaleleni, ekulimaleni kwamalunga, ezinkingeni zokuphefumula nasezifeni.

Imiyalezo engaba khona ezizukulwaneni ezizayo ukungathembeki noma ukudangala uma labo abasebenze kanzima ukwakha nokuthuthukisa umhlaba, behlwithwa noma baphucwe izithelo zomsebenzi wabo. Kungadala umuzwa wokungathembeki esikhathini ezizayo, kungase kubenze bazibuze ukuthi kungani kufanele basebenze kanzima, uma izinto abazakhele zona zingathathwa kubo. Kungase kubabangela nokudangala okwenza bangabi naso isifiso sokuzama ukwakha noma yini ehlala njalo.

Imizwa engingaba nayo ukwesaba okukhulu ngingesaba ukuthi yini ezokwenzeka kimi nase sikhathini esizayo, ukwesaba, ukufa nendlala kungaba yinto enkulu. Ukudideka nokungaqiniseki, ngingazizwa ngididekile ngokuthi ngingatholaphi ukudla nokuthi ngingasinda kanjani, wonke amasisitimu engiwaziyo ukuthi engitholele ukudla abe angasekho. Ukuphelelwa yithemba, kungaba nzima ukubona ikusasa eliqhakazile ngaphandle komthombo wokudla, ukusola noma ukuzisola ngingazibuza ukuthi kukhona yini engabe ngikwenzile ukugwema lokhu, noma ngisole izimo eziholele kulokhu.

Yebo, izindlela zendabuko nokulondoloza ukudla zisabalulakile nanamuhla. Okokuqala, zisiza ekulondolozeni ukuphepha kokudla nase kunciphiseni ukuncika ekudleni okucuyutshunguliwe. Emazweni amaningi ikakhulukazi lapho kunezinkinga zokungatholakali kokudla, noma lapho intengo yokudla iphezulu ukulondoloza ukudla ngendlela yendabuko kungasiza imindeni futhi izimele, futhi iqinisekise ukuthi inokudla unyaka wonke. Cabanga nje ngokomisiwe noma inyama eyomisiwe, lokhu kudla kungagcinwa isikhathi eside ngaphandle kwesiqandisi, okusiza kakhulu ezindaweni lapho ugesi ungazinzile khona noma ungatholakali nhlobo.

Ukubona into ebihloselwe ukuhlanganisa abantu iphenduka impi kungadumaza kakhulu, okubalulekile kakhulu ukusebenzisa ukwahlulela okuhle nokuzivikela. Kungabika uma kudingeka uma isimo sibukeka siyingozi noma sihlela ukuphazamisa umphakathi wonkana, bika kubantu abafanelekile, lokhu kungaba abahleli bomcimbi, abaphathi noma amaphoyisa kuye ngesimo.

Imibuzo engaba usizo engingayibuza umphathi wami noma umqeqeshi wami mayelana nokusetshenziswa kwe-PPE, ngingabuza ukuthi yiluphi uhlobo lwe-PPE oludingekayo kulo msebenzi engiwenzayo njengamanje? Lokho kubalokile ukuze uqinisekise ukuthi usebenzisa i-PPE efanele umsebenzi othile. Ngabe i-PPE iyahlinzekwa yinkampani noma ngidinga ukuzithengela eyami? Ngabe zikhona izinhlobo ezahlukene ze-PPE ezitholakalayo, futhi uma zikhona yiziphi izinzuzo nezinkinga zazo? Ngingayitholaphi i-PPE, ngabe ikhona indawo ekhethiwe yokuyilanda? Kumele ngiyifice ikuphi i-PPE eyisipele uma ngidinga ngesikhathi soshintsho?

Kuyashaqisa futhi kuyacasula kakhulu ukuficana nezinambuzane eziyingozi ensimini, ngazizwa ngidangele kakhulu ngoba sekube nomsebenzi omningi kangaka owenziwe. Kwakutshalwa kwase kukhona ithemba lokuvuna okuhle kodwa manje sekungahle konakale ngenxa yalezi zinambuzane, kuyakhathaza futhi ngoba lokhu kungasho ukuthi ukulahlekelwa yimali kanye nokudla. Izinhlobo zezitshalo ezithintekile, imifino nezithelo, izitshalo ezifana notamatisi, okusanhlamvu okufana nommbila, izihlahla zezithelo, izithelo ezifana nama wolintshi kanye nezitshalo ezithile zakuleli, nazo lezi zitshalo zingathinteka.